Ke diphoso tsa go tshwana le go sa tle le dipampiri tse di siameng, mme ke ka tlhotlhomisa gore fa ke a go kopa kopo ya sekoloto ke tle ka sengwe le sengwe se se tshwanetseng. Dipampiri tsotlhe tse di tlhokagalang gore kopo ya ka ya karata ya sekoloto e tsamaye sentle.

OTP ke PIN e o e tsenyang gangwe mme e leng ya sephiri e e dirang gore sengwe le sengwe se o batlang go se dira se diragale, le fa o romela madi tlamehile o tsenye OTP. Mme fa o tsentse OTP madi a ka romelega.

Boleng jwa sekoloto bo botlhokwa ka gonne o kgona go dira sengwe le sengwe se o se tlhokang o kgona le go reka sengwe le sengwe se o se tlhokang, mme batho ba ka go ka tsaya sekoloto kgapetsa-kgapetsa.

O tshwanetse go itse gore kgwedi le kgwedi banka e ikgogela madi a teng a bidiwang di-chargers-e, mme o tshwanetse go itse gore fa o baya madi kgwedi le kgwedi wa ipolokela.

O tshwanetse go ya kwa bankeng go ya go ntsha cash send-e ke go romeletseng, mme o tshwanetse fa o tsena kwa bankeng wa tobetsa di-number tse di mo cash send-e wa tsenya le PIN ga o feditse o ka kgona go ntsha madi a gago.

Fa o ya kwa bankeng go ya go adima madi o tshwanetse wa tsamaya ka ID ya gago, o tshwanetse gape wa tsamaya le ka bank statement-e, gape o tshwanetse go tsamaya ka lekwalo le le bontshang gore o bona madi a le makae go tswa ko mmerekong.

Ke tla itumela thata fela ka gonne a ka se lele ka taba tsa ditšhelete, mme o ka kgona go itirela sengwe le sengwe se a se tlhokang. Mme le gape o kgona le go thusa mo a ka thusang teng kwa gae le ditlogolo tsa gage o kgona le go di thusa.

Mo nakong ya segompieno o sireletsegile gore o ka romela madi ka go dirisa mogala go na le gore o ye kwa bankeng, mme fa o dirisa mogala go romela madi go botoka mme ebile ga go tseye lebaka.

Se ke itseng mme ebile se ke se tlhaloganyang ka tax free account ke gore o kgona go boloka madi a gago mo teng, mme ebile madi a gago a bolokesegile mo teng ga akhaonto eo go sena le matshwenyego ape.

Go na le dikgwetlho di le mmalwa tse di ka thusang rakgadi le setlhopha sa gage gore ba kgone go dirisa madi ka botlhale. Ba tshwanetse go tlhama peeletso ya bone, mme ba tshwanetse go dirisa peeletso ya mebaraka mme ba tshwanetse go kgaoganya madi ka morero mme ba tshwanetse go tlhopa ngwaga o le mongwe fela wa peeletso.